Ku va vakhegula va tshama endhawini ya vuhlayisi swi nga va pfuna hikuva ku hlayiseka ka vona ku tiyisisiwile naswona loko va ri ekaya va nga va va nga hlayisekanga hikuva va nga pfumala vanhu vo va hlayisa kumbe ku va langusa kumbe ku va endlela swilo leswi va nga ta va va ri karhi va swi lava hi nkarhi wo walowo.

Mhaka leyi a yi tshamisekanga hikuva kokwani Mashele vana vana vana lavawani va nga teka van'wani va tekiwile lava vavasati swi kahle hikuva va tekiwile kambe lava vavanuna hikuva va tshama ekaya na vavasati va vona a va ta swi kota ku hlayisa kokwani Mashele vutomi bya vona byi ya emahlweni ku tlula ku va va yisela evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye na hambi ku ri lava nga tekiwa a va ta pfa va cheka tata wa vona.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va hikuva u nge swi koti ku ti endlela swilo hi wexe leswi swi pfuna hikuva vanhu vo ka va nga ri ku tirhaneni na wena va karhala kumbexani ku ku tshikela swilo hi ku va va karhele kambe loko munhu a ri mutirhi i boheka ku endla leswi a nga tela swona tanihi ntirho ku tlula munhu loyi a ti nyiketelaka hi yexe mukama un'wani a nga ta swi tshika a swi tshikela wena n'wini ku ve u ri karhi u nga ha swi koti tanihi mudyuhari.

Manana kokwani va fanele va yisiwa evuhlayiseni bya vakhegula na vakhalabye hikuva laha kaya mikarhi yin'wanyani hi ta va hi nga ri kona va kumeka va sala va ri voxe swi tele swilo leswi va nga va endlekelaka vanhu va nghenela masiku lama ku na makhamba mo yiva lomu tindhawini na la tikweni va nga nghena nkarhi wun'wani loko va swi tiva ku laha mutini kokwani va ta va va sele va ri voxe loko mehe ni ye xikolweni n'wehe mi yile entirhweni se swi nga leswi swi kahle ku kokwana va ya evuhlayiseni bya vakhegula na vakhalabye leswaku va ta hlayiseka va kuma na vupfuni xikan'we ni vutshunguri bya kahle ni vuhlayiseki lebyinene.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simikiweke ekaya i ku va u swibye ku basisiwa kumbe ku hlambisiwa na ku tlhogomeriwa na hi ku hlantsweriwa swiambalo na ku swekeriwa swakudya leswaku munhu a tshama a dyile so vanhu va vakhegula na vakhalabye swi fanerile leswaku va kuma vuhlayisi lebyiwani.

Nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo bya hambana hikuva nhlayiso wa le kaya u hlayisiwa hi vanhu va muti swi na switandzhaku nkarhi wun'wani swi kahle hikuva vanhu va muti nkarhi wun'wani kumbe siku rin'wani va nga tshuka va va va fambile va ku siya kambe ku va u hlayisiwa eka nhlayiso wa vadyuhari swi kahle ene naswona swi na nkateko hikuva vatirhi lava tirhaka va tshama va ri koho ende ntirho wa vona i ku hlayisa n'wina ku tlula munhu loyi wa le kaya ntirho wa yena nkarhi wun'wani ku nga va ku ri swin'wana or a fanele a tlhogomela swilo swin'wana eka vutomi bya yena ku nga ri hi ku tshama a langutisana na vanhu lavakulu kumbe vadyuhari.

Vanhu lava faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vanhu lava va nga feriwa kumbexana va kalaka vatswari va nga swi tiviku leswaku vatswari va vona va le kwini kumbe lava nga siwaneka lava pfumalaka eka swa timali kumbexani ka swilo hinkwaswo swa ku tihlayisa.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mfumo kambe mikarhi yin'wani bya hakeriwa hi ndzindzakhombo kambe hi xitalo byi hakeriwa hi mfumo hikuva mfumo hi wona wu hlayisaka vanhu lavawani ta kumbexani ku humesa mali ya leswaku va hlayiseka.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke ku va na swona i ku va va kota ku basisa na vutshunguri vutshunguri byi na nkoka hikuva xin'wana na xin'wana xo biha xi nga humelela eka vanhu lava tanihiloko ku ri vanhu lava hlayisiwaka se swi nga leswi vanhu lava hlayisaka vanhu lava va fanele va kota ku va na swikili swa vutshunguri loko kumbexani va ha yimerile madokodela leswaku vanhu lavawani ni va nga tshuki va va chupukerile.

Tindlela ta ku munhu a kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla ti hlayini kambe leyi nga kahle i ku va vanhu lava dyuhaleke kumbexani lavakulu kumbexani lava va kalaka vatswari kumbe swisiwana va yisiwa etindhawini leti ku hlayisiwaka vanhu hikuva vanhu lava nga kona lahaya etindhawini letiyani va tirhana na ku hlayisa vanhu lavawani ni.

Etindhawini leti ku na tindlela to hlaya ta ku va va vanhu va vuhlayisi va mindyangu va lava eku wisa ku na ti-room-u to etlela kumbe tiyindlu to etlela leti va nga etlelaka eka tona leswaku va kuma vuwisi bya vona naswona va cincana ku tirha van'wani va nghena namadyambu van'wani va nghena nanhlikani.

Ku hlawula muphakeri wa nhlayiso wa le kaya la tshembekaka swi nga sungula ku langusa mahanyelo ma yena na matikhomelo ya yena na mavulavulelo ma yena eka vanhu hikuva leswi swi ta pfuna leswaku a hanya kahle kumbe ku vulavula kahle kumbe ku tikhoma kahle loko a ri karhi a hlayisa munhu loyi a faneleke a hlayisiwa naswona munhu loyi a swi ta va kahle leswaku a va a ri munhu loyi a kotaka na ku sweka hikuva munhu loyi a hlayisiwaka nkama wun'wani kumbe nkarhi wun'wani u ta va a ri karhi a lava ku dya ene swi nga leswi munhu loyi u fanele a n'wi endlela swakudya a n'wi lulamisela swona leswaku a va kahle.

Vanhu lava va kumaka vukorhokeri bya le kaya va kuma vukorhokeri bya kahle ku tlula vanhu lava va kumaka vukorhokeri bya le kaya ra vadyuhari hikuva munhu loyi a kumaka vukorhokeri bya le kaya u kuma vukorhokeri lebyi langusaneke ntsena na yena n'wini kambe munhu loyi a kumaka vukorhokeri bya le kaya ra vadyuhari va tele naswona vanhu lava va va hlayisaka hi vantsongo ene hinkwavo va lava nkarhi kumbexana vuhlayisi kumbexana ku tlhogomeriwa swi nge koteki ku tlula munhu loyi a nga le a kumaka vukorhokeri bya le kaya lebyi byi nga langusana na yena ntsena naswona muhlayisi wa yena wa swi tiva leswaku u langusane na yena ntsena a ku na van'wani a nga langutisana na vona vanhu lava va kuma vukorhokeri bya kahle.

Munhu un'wana na un'wana loyi a nga le vuhlayiseni or vuhlayisekeni bya vadyuhari loko a nyikiwa swakudya ku fane etlhelo ku va na murhi loyi loyi a tirhanaka na yena kumbexana a n'wi hlayisaka loko a ta ku tekeni loko a hete ku dya a n'wi nyiketaka murhi a nwa ku nga ri hi ku va va tshika leswaku va ti nwela hi voxe va fane va va nyika hi nkarhi wun'we hinkwavo kumbe hi ku ya hileswaku munhu u fanele ku nwa hi nkarhi muni naswona lava va fanele ku nwa va yimeleriwile hikuva van'wani va voho va nga va va nga n'wi kumbexana va diba se swi nga leswi va fanele hinkwavo va langutisiwa leswaku va nwile mimirhi va kota ku ri va tshamiseka va tshama va hlayisekile erihanyweni ra vona.

Home home based care eka vadyuhari na vatsoniwa yi fanerile tindhawu leti ta pfuna swinene eka vanhu lava dyuhaleke kumbexana ku tsoniwa evuton'wini leswi swi pfuna leswaku vanhu lavawani va kuma vuhlayiseki lebyinene naswona va tshama va ri karhi va ri swi tiva leswaku va na swakudya ni vuhlayiseki loko vanhu lavawani va ri karhi va hlayisiwa eka tindhawu leti swi hunguta ku va vanhu va tshama emapatwini kumbexani ku kala makaya naswona swi endla leswaku va hlayiseka swinene vanhu lava dyuhaleke van'wana a va koti ku ti hlayisa kumbexana ku ti endlela swakudya ku fana na vatsoniwa lava nga koteku ku endla nchumu home based care i ndhawu leyi pfunaka swinene yi fane.

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma muholo eka mfumo i ku vanhu lavawani a va ha koti ku ti tirhela naswona a va ha koti ku tihlayisa va nge koti ku ya va ya tirha mali leyi va faneleke ku ti hlayisa hi yona leswi swa ku va va kuma mali leyi humaka eka mfumo swa pfuna swinene leswaku va kuma vuhlayiseki lebyinene vanhu lavakulu mali leyi va yi kumaka va swi kota leswaku va hakela vanhu vo va tirhela va tlhela va va swekela leswaku va tshama va languseka va hlayisekini naswona na ku va tlhogomela a handleni ka mali leyi a swi ta va tikela leswaku va kuma mali hikuva van'wani va vona va hava mali leyi u yi kumaka loko u nga ha tirhi leyi vuliwaku hi pension fund.

Tanihi nhloko ya muti emutini wa mina ndzi nga endla leswaku ndzi hakela mutirhi loyi a nga ta langusana na vadyuhari ekaya kumbexani emutini wa mina leswi swi ta pfuna leswaku loko mina ndza ha ri eku tirheni va tshama va hlayisekile ndzi swi tiva leswaku va hlayisekile naswona va ta kuma vupfuni lebyi faneleke hi minkarhi hinkwayo loko mina no tshuka nkarhi wun'wana ndzi nga ri kona leswi swi ta pfuna leswaku va tshama va ri ni rihanyo lerinene hikuva minkarhi yin'wana mina swin'wana a ndzi nga ta swi vona kambe loko ndzo va ndzi hakerile kumbe ku thola munhu loyi a nga ta langusana ni vadyuhari swi ta va swi tshamisekile va khomeka kahle.

Ina mhaka leyi mfumo wu yi endlaka leswaku va nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende ndza yi seketela hikuva mali leyi ya pfuna swinene eka vanhu laha tikweni va pfumalaka loko vanhu lava a va nga kumi mali leyi ya mudende a swi ta va tikela leswaku va kota ku ti hlayisa na ku tinyika rihanyo lerinene mali leyi vanhu va yi kumaka ya mudende yi pfuna leswaku va kota ku xava swilaveko leswitsongo leswaku va kota ku hanya tanihi van'wana vanhu mali leyi ya mudende ya pfuna eka vana lavatsongo kumbexani vatswari lava kumaka vana va nga ri eku tirheni va kota ku tirhisa mali leyi ku fikelela swilaveko swa vana.

Hi ku languta ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga mali ya social grant a yi ringanelanga yitsongo swinene hikuva loko ikhonomi yi ri karhi yi tlakuka mintsengo ya swixavo leswi vanhu va faneleke ku swi xava emavhengeleni ya tlakuka kambe mali leyi va yi kumaka ya mudende kumbe social grant a yi tlakuki loko yi tlakuka yi tlakuka hi ntsongo hi ntsengo wu ntsanana swinene kambe swixavo kumbexana swixaviwa leswi vanhu va faneleke ku swi xava emavhengeleni swi tlakuka hi mali ya le henhla swinene loko hi langusini na ku tlakusiwa ka mali ya mudende mali leyi yi hela yi ri leyitsongo ku fikelela leswaku vanhu va kota ku fikelela swi leswi va swi lavaka ku swi xava.

Titliliniki ta le matikoxikaya vukorhokeri lebyi va byi phakelaka a byi tshamisekanga kambe xana a hi tindhawu hinkwato kambe loko ndzi langusini etindhawini to tala hi laha matikoxikaya ndzi vona vukorhokeri lebyi va byi phakelaka byi nga tshamisekanga hikuva a va khomi kahle kumbexani ku hanya kahle na vanhu lava va lavaka ku pfuniwa loko va fika etitliliniki vanhu vo tala lava va tirhaka tanihi vapfuneti va swa rihanyo kumbexana manese a va hanyi kahle naswona vanhu vo tala lava va ya ku va ri karhi va pfuniwa etitliliniki va hela va nga ha swi lavi ku ya etitliliniki nakambe hi hi mhaka kumbe hikokwalaho ka matikhomelo ya vapfuni va swa rihanyo lava va tirhaka etitliliniki leti.

Mfumo wu nga endla leswaku ku akiwa titliliniki kumbexana swibedhlele swo hlaya nyana ematikoxikaya tanihi ku endla leswaku tiko kumbexana matiko mambirhi ma va na tliliniki ya wona loko ndzi langusile laha matikoxikaya vanhu kumbexana swibedhlele na titliliniki swi le kule swinene munhu loyi a nga na nxungeto eka vutomi bya yena loko a ha ri karhi a ri endleleni ya yena yo ya exibedhlele a nga lahlekeriwa hi vutomi bya yena hikuva tindhawu leti ta titliliniki kumbexana swibedhlele ti le kule swinene naswona ti lava mi famba nkarhi wo leha swinene mfumo wu nga endla leswaku ku akiwa swibedhlele swo tala na ku thola vatirhi vo tala.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka ngopfungopfu ematikoxikaya i ku va vanhu va kuma vukorhokeri lebyi a va ta byi kuma etitliliniki naswona leti nga le kule va kuma vukorhokeri lebyi ematikweni ya vona leswi swi hunguta leswaku vanhu lava pfumalaka mali ya ku khandziya mathekisi va ya etitliliniki va nga swi kotiku kumbexana ku famba va kuma vukorhokeri lebyi ekusuhani emakaya leswi swi kahle hikuva mfumo wu nge swi koti ku aka tliliniki etikweni rin'wana na rin'wana ematikoxikaya loko ti-mobile clinics ta ha ri kona mfumo wu le ku tirheni swinene hikuva vanhu va kota ku kuma vupfuni ni vukorhokeri ematikweni ya vona.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta vona ekusuhi leswi swa pfuna swinene hikuva vanhu va nga kota ku va va kuma vupfuneti kumbexana mpfuneko eka rihanyo ra vona ekusuhi leswi swi pfuna hikuva loko munhu o va a ri na nxungeto eka rihanyo ra yena loko tliliniki yi ri ekusuhi vapfuni va swa rihanyo va nga kota ku n'wi mbuwetela kumbexana va n'wi endla a va kahle loko a nga se ya exibedhlele a ya kuma vutshunguri eka madokodela hi ku hetiseka titliliniki ta le kusuhi ti kahle naswona vadyuhari a va fanelanga ku famba swinene va lava titliliniki kumbexana swibedhlele leswaku va kuma vutshunguri.